Ke hobane o tlabe o sebedisitse tjhelete ho feta tekano. O bo o sa etsa le mabaka a mang a bohlokwa a ho no o itse o batla ho wa etsa. Jwale ha o ntso o nahana dintho tseo di ya frustrate ebile o qetella o tsamaya, o ntso o kwata kwata. O kwatela le batho ba sa o etsang nix. So ho bohlokwa ho sebedisa tjhelete ka molao .

Eh abuti, o ka qala ka ho ya bankeng. Wa apply-ela loan ka di-document, ka ID ya hao le payslip ya hao. Kapa wa etsetsa ngwana student loan ka ho nka di-document tsa ngwana. IDya hae, report ya sekolong, letter of acceptance ya university. A tsamaya ngwana a lo kena sekolo. Ho na le emphasise hape. A ka nka ID ya hao ya hae, ya ngwana le ya motswadi le letter e tswang sekolong ho bontsha hore ngwana o amohelehile sekolong. Wa di nka wa apply-ela ngwana .

Motswalle, ke ile ka apply-ela funeral cover ya lefu. A Okay, Ke a ka ba nsebeletsa hohang hobane ba re nna ha ka tlisa di-document tse itseng ko ho bona. Jwale ke ne ke patala mahala. Ebile le kasheko lena ke tshaba le ho etsa tshireletso ya lefu, hobane bane bane ba pele ba ile ba nsebetsa hampe.

Molekane wa ka, enana karete ne ke nahana hore re patale be re e kwala hobane ditefetso tsa teng di tlo nyoloha haholo. Re se re tla sebedisa lay-bye ho reka dilo, dintho tsa ka tlung le diaparo tsa bana. Tjhelete enana ya re e patalang account ka yona ke eo re ka etsang di lay-bye kapa ra reka cash hobane e se tlo e fuwe hlola ha nako e ntse e tsamaya.

Ke ha o ka nka tjhelete e itseng, ho tla tswa ho wena hore o batla ho boloka tjhelete e kae. Wa e kwalla bankeng ya hao for lemo tse pedi, tse tharo kapa tse nne kapa tse hlano.

Ke sigxile ka kadima tjhelete ya matjhonisa. Ka mora kgwedi kapa tse pedi ka fellwang ke mosebetsi. Yaba ha ke sa kgona ho mo patala. Ntho e ile ya nruta hore ke tlohelle ho kadima tjhelete bathong, ba tshwanang le bomashonisa se be le interest. Hobane ka le leng la matsatsi ba sa tsebe hore mosebetsi o tlo fela kapa ho tlo etsahalang. U seo nka se etse batho ba wi mashoneseng hobane ha wa bolokeha le interest ya bona e ngata.

Ke bona e le mosebetsi wa mohiri. A rute basebetsi ba hae ka bohlokwa ba ho hula UIF. Le hore ha ba qeta bohlokwa ba ho lo e apply-ela ke bofeng.

Ho ka nka metsotso e mebedi ho isa ho e meraro ho etsa pin e ntjha. Rona re le batjha internet le di-phone tsena tsa rona, ke bophelo ba rona ebile di etsa bophelo ba rona bo be bobebe. Ebile o ka kgona le hore o thuse motho o mong ho mo thusa ho batla pin e ntjha ka founu ya hao, hobane re na le di di-nternet banking.

Tjhese di campaign tse jwalojwalo. Sothoane Metropolitan wa boloka ba kgwedi ba nka tjhelete e itseng hore banne ba o bolokela yona. Hore ha o tloya di-pension-eng tsa hao, o bona le tjhelete e itseng for ho ya di pension eng .

Nka etsa hore ha ke lo reka koloi, ke ba ne le tjheletenyana e itseng, e ke e patalang pele hore tefello ya koloi e sekaba boima haholo.

Ke nahana hore kgwebo ya mashonisa e ka register jwalo ka di-business tse ding, hore di be molaong. Le hore hosane ha o tseba hore o ya mashoniseng, di-interest tsa bona di sekaba hodimo haholo.